Nawu wa written policy eka xivandla lexi ndzi xaveke eka wona xiyimo xa buruku na xivangelo xo tlherisa buruku.

Ina, ndzi tshama ndzi va eka xiyimo lexi leswi swi ndzi hlundzukile ngopfu hikuva xi ntlangu lowu wa le ka inthanete a wu ri wa nkoka swinene eka mina ndzi bohekile ku xava data hi foni ya mina a leswi swi swi ndzi hlundzukile hikuva a ndzi nga ri na mali ya data ni bohekile ku lomba mali leswaku ndzi xava data ndzi kota ku ya mahlweni na ntlangu wa le ka inthanete.

Ku pfuna ku dyondza hi ku tikarhatela ka ririmi ku kota ku vulavula ni van'wana vanhu.

Ku rhumelana ka marungula swi endla leswaku timhaka ti koma hikuva u fanekele u tsala ehansi leswi u swi rhumelaka kumbe u swi rhikhoda kambe loko u bela munhu riqingho mi kota ku vulavurisana mi vona mi nyikana na mavonelo ya n'wina.

Loko ndzi lava ku xava data ya mina ndzi pfula bangi ya mina eka smartphone smartphone xa mina ndzi ya le hansi ka nomboro ya mina ndzi yi purasi kutani ndzi xava data leyi ndzi yi lavaka ndzi tirhisa netiweke leyi hikuva yi na ntsengo wa le hansi swinene eka mina.

Loko ku ri na Wi-Fi ekaya swi ku hungutela mali yo xava data siku na siku leswi swi endla leswaku vana va kota ku endla ntirho wa vona wa xikolo hi vukheta.

Ku tirhisa ti-app hi burisana na van'wanyana vanhu swi endla leswaku hi va na vuxokoxoko lebyi endlekaka laha hi tshamaka kona swi endla leswaku hi nga vi na swilo swo fana na ti-anxiety hi kota ku burisana na maxaka ni varhandziwa va hina hi kota ku tiva swilo na swin'wana na swin'wana leswi hi lavaka ku swi tiva hi nkarhi wolowo swi endla leswaku ni loko u nga koti ku vona munhu loyi u vulavulaka na yena kambe loko i twa leswaku munhu loyi u burisana na yena eka inthanete kumbe eka ti-app mbilu ya wena yi ya ehansi.

Thobela FM na Munghana lonene eka Munghana lonene ndzi tshama ndzi yingisela xitori xa mina hi mina.

E-e, ndzi vona swi nga lulamanga hikuva tidyondzo to tala ta le ka inthanete i mahala swo lava munhu a va a ri na vuxokoxoko ntsena.

Leswi a swi ta ndzi khomisa tingana hikuva a ndzi ta va ndzi swi tiva leswaku a swi fambelani naswona leswi mina ndzi hi hanyisaka xiswona a swi ta endla leswaku moya wa mina wu va hansi.

Ina, ndzi tshame ndzi yi tirhisa Wi-Fi ya mahala ya le library layiburari Wi-Fi ya vona a yi ngheni ka swilo hinkwaswo yi pimeriwile leswaku yi nghena kwihi na kwihi kambe ya le kaya u kota ku yi tirhisa eka swilo hinkwaswo leswi u lavaka ku swi endla.

Loko ndzi xaveriwa riqingho ra mina ra le nyongeni ro sungula a ndzi tsakile swinene naswona a ndzi nga tshembi leswaku i ra mina leswi a swi endliwa hikokwalaho ko va ndzi nga ri na mali yo ti xavela.

AI yi ta yi cinca hi ndlela leyi yi oloveke vutomi hikuva swilo swa ku talamasiku lama swi tirhisa thekinoloji ni matirhelo ya vanhu lomu entirhweni yi nghenelerile AI swi endla leswaku vanhu va endla swilo hi ku olova vutomi byi ta olova.

Pulatifomo ya mahungu ya ti-Digital yi endla leswaku ti newspaper ti nga ha xaviwi leswi swi hunguta mapa phepha lomu emapatwini kambe swi endla leswaku van'wamabindzu lava va xavisaka t-newspaper va nga ha kumi vaxavi vaxavi.

Vutshunguri bya le kule byi endla leswaku vanhu va hlayisa mali na riendzo ro ya va ya vona mutshunguri kambe swi endla leswaku vanhu va endla swihoxo loko va vika swivilelo swa vona.

Mfumo wu nga endla leswaku van'wamabindzu va va na ti Wi-Fi lomu emabindzwini ya vona eswibedhlele na le swikolweni leswaku yi kota ku angarheta vanhu va matiko hi ku hambanahambana.

Byi fanekele byi katsa switibiwa swa le ndzeni ni vutlhari bya vatlangi leswaku yi kota ku koka rinoko.

Yi katsa rungula ra munhu device location financial data munhu u fanekele a hlaya pholisi a nga seza a teka app a yi chela endzeni ka riqingho ra yena.

Khamera na microphone xiyenge xa inthanete xitirhisiwa xa thekinoloji na app ya swa vutshunguri.

AI yi kahle eka vanhu hikuva yi endla leswaku vutomi byi olova.

Social media a yi tshami yi rhekhoda swilo swa ntiyiso minkama yin'wani u nga kumi mahungu lama ya nga riki ya ntiyiso ku na vuxokoxoko byo tala eka ti social media leti munhu lebyi munhu a nga byi kumaka naswona munhu u fanekele a langutisa social media hi tihlo ra vukheta.

Ina, ndzi tshame ndzi yi tirhisa Wi-Fi ya mahala ya mani na mani eka KFC yona a yi tirha kahle kambe a yi pimeriwile nkarhi wo tani naswona wa data ya vona a yi ri.

Vanhu a va ha yingiseli switichi swa swiyanimoya laha Afrika-Dzonga hikokwalaho ka ti-podcast, ti-podcast ti ni mahungu ni vuxokoxoko hi xitalo leswi endlaka leswaku vanhu va ti rhandza.

Nghena eka browser ya wena kuma ip adirese ya router ya wena nghenisa user name na password leswaku u kota ku kuma mfikelelo wa router.

Vahashi va mahungu a va ri eka xitichi xa Munghana lonene FM a va vulavula hi vuvabyi bya COVID-19 lebyi nga hlasela tiko.

DSTV yi endla leswaku munhu a kuma mfikelelo wa mahungu ni switori swo hambanahambana eka ti channel to hambana leti nga riki kona eka thelevhixini ta khale.

A ndzi ta n'wi tsundzuxa leswaku u fanekele a tiva nkoka wa ku tirhisa. Wi-Fi hi ndlela leyi hlawulekeke naswona leyi baseke hikuva data ya durha naswona yena u fanekele a ti nyiketela eka leswi a swi lavaka loko a tirhisa Wi-Fi.

Ndzi titwa ndzi karhatekile swinene emoyeni hikuva leswi endla leswaku ndzi tlhela ndzi xava data yin'wana nakambe.

Ndzi tatisa data ya mina ka nharhu naswona ndzi xava data ya ka netiweke ya MTN.

Va le vuhosini kumbe mukhanselara hi vona lava faneleke ku simela Wi-Fi ya vaaki hinkwavo emugangeni hikuva hi vona varhangeri va muganga.

Ina ndzi vona swi ri hungu ra kahle swinene hikuva u kota ku fikisa hungu ra wena hi xitalo naswona u kota ku vulavula leswi u lavaka ku swi vulavula.

Swichudeni a swi nga swi koti ku xava data le ya le henhla leswaku va kota ku endla ntirho wa xikolo. Leswi swi endla leswaku ntirho wa vona wa xikolo wu salela endzhaku.

Data ya cellphone i data leyi tirhisaka hi munhu un'wana na un'wana naswona swa boha leswaku munhu a va na yona leswaku a ta kota ku tsakela ku tirhisa riqingho ra yena hi mikarhi hinkwayo.

Va dyondzisa vana va hina maendlelo yo biha hikuva vana va hina va sungula ku tirhisa swidzidziharisi va ha ri vatsongo naswona va sungula ku ka va nga ha mbali ngopfungopfu va xisati.

Swihangalasi swa mahungu hi inthanete swi fikelela vanhu va ntlawa wa le henhla swinene naswona swi endle leswaku vutomi byi olova kambe u nga tikuma u i khumbekile eka mahungu yo ka ya nga ri ya ntiyiso. Leswi swi nga ku nghenisa enghozini swinene.

Munghana Lonene FM ndzi tshama ndzi yingisela xitori xa Mina Hi Mina lexi nghenaka musumbhunuki ku fikelela wavuntlhanu .

Va nga sungula hi ku ambala eka tinsimu ta vona naswona va nga tiyisisa leswaku a va tirhisi swidzidziharisi hikuva leswi swi onha vana va hina eka nkarhi wa sweswi.

Wi-Fi yi endla leswaku vutomi byi olova hikuva yi ku nyika data ya ku tala hi xinkarhana naswona a yi durhi ku fana na data ya selulafoni. Wi-Fi u kota ku hakela hi n'hweti a swi fani na data leyi u yi xavaka siku na siku.

Selulafoni yi ta endla leswaku u hatla u kuma ku pfuneka hikuva u nga yi tirhisa ku paluxa mhangu lowu nga eka wona eka varhandziwa va wena.

Xewani loyi a vulavulaka DJ Phongolo ndzi rhandza ku mi tivisa hi risimu ra mina leri ndzi ri endleke ra nyuwani. Risimu leri ri tsarisiwile ri tlhela ri kandziyisiswa hi ndlela leyi lulameke naswona vito ra risimu ra mina i rhandzanani. Risimu leri ta endla leswaku u tikuma u ri emarhandzwini ni loko u nga swi ehleketelelanga. Ndzi kombela mi xava risimu ra mina leswaku mi ta tikuma mi ri na va rhandzani nkarhi wa ha pfumela.

Ku xava swilo hi ku tirhisa inthanete swi endla leswaku u hlayisa mali ya wena naswona u kota ku xava swilo leswi u swi lavaka hi nkarhi wutsongo.

Ndzi rhandza xitichi xa Munghana Lonene FM hikuva xitichi lexiya xi ndzi nyika mahungu hi vutalo nakona hi vuenti naswona ndzo xi rhandza hi ntumbuluko.

Vanhu va block-a tiqingho to huma eka tinomboro tin'wani eka tiselulafoni ta vona hikuva va lava ku hlayiseka naswona tiqingho teto swi nga endleka kungari leti va lavaka ku tihlanganisa na tona.

Long walk to freedom filimi leyi paluxa hi laha Nelson Rolihlahla Madiba Mandela a nga lwela ha kona ntshunxeko wa Afrika-Dzonga leswaku na hina hi ta kuma vutomi lebyinene.

Rirhandzu ri hlawula ku tlula xitori lexi ndzi endla ndzi titwa ndzi tsakile swinene hikuva ndzi vonile leswaku na hina ndhavuko wa hina va wu wu hlonipha naswona hi hi nga ya kule na wona.

Mahungu ya mitlangu ya bolo ya milenge ya Bafana Bafana ya laha Afrika-Dzonga. Mahungu lama ya endlile leswaku ndzi titwa ndzi tsakile swinene hikokwalaho ka leswaku a a bolo ya milenge ya laha Afrika-Dzonga a yi tlanga na man'wana matikomambe.

Vana va tsakela ku languta tipopayi eka tin'wani tichanele ta DSTV leti nga tlangiki eka mavonakule wa wena wa le kaya. Leswi swi endla leswaku vana va kota ku tshama ekaya nakona va dyondza xilungu.

Swi va endla va titwa va hlayisekile hikuva video yi endla leswaku munhu a kota ku vona loko munhu a ha hlayisekile naswona a hanye a hanyile kahle emirini.

E-e nxavo wa maphephahungu wa manguva lawa a wa ha fani na na nxavo wa khale hikuva sweswi vanhu va tirhisa tiselufoni ta vona ku kuma mahungu hi xitalo naswona hi mali ya le hansi. Van'wani va kuma mahungu mahala va nga humesi mali.

Tipulatifomo ta ti-digital ti endle leswaku mahungu ya tsokombela swinene hikuva va ku hlamusela mahungu hi xitalo naswona va na ndlela leyi va yi tirhisaka ku fikelela kasi maphephahungu lama ya tirhisiwaka ya endla leswaku vanhu va ya xava hi mali kasi leswa ti-digital news i swa mahala hi mikarhi .

Ina, u nga swi kota ku tirhisa data top up ya wena loko u ri karhi u famba famba.

Mabindzu ya nga tiyisisa leswaku va ti hlanganisa na vanhu va digital kumbe va advertiser ma news leswaku va kota ku kuma ti-customer tindzawu.

Ina, ku bela riqingho hi vhidiyo ri tirhisa data yo tala ku tlula loko munhu a bela vhidiyo yi yi dya data yo tala naswona u kota ku vona munhu loyi u vulavurisaka na yo leswi endla leswaku network yo tala yi va yi ri karhi yi tirhisiwa swi hetelela swi ndla leswaku ngopfu.

VAT yi katsiwile ka nxavo wa ku engetela ka data loko munhu a xava na VAT endzeni.

I ndlela yo sirhelela rungula hi ndlela leyo yi nga twisiseki leswaku data ya wena yi tshama yi yi hlayisekile swinene naswona.

E-e a swa ha fanelanga leswaku maphephahungu ya va kona hikuva masiku vanhu va fanekele ku ti nyiketela eka leyi yi nga kona sweswi ku fana na swilo leswi nga le ndzeni ka ka ti hikuva hi swona swi nga ta va pfuna hi swona swi nga na vumundzuku lebyi swa maphephahungu.

Ina ndzi vona swi ri kahle leswaku tiyunivhesiti ti dyondzisa hikuva va kota ku hlayisa mali ya swichudeni swichudeni swa swi kota ku attend va ri karhi va ri emakaya ka vona.

Ndzi fanekele ku tiyisisa leswaku data ya mina ndzi yi tirhisa hi vu ndzi xava yin'wana nkarhi wa ha pfumela leswaku yi nga fikini yi .

Ndzi nga tiyisisa hi vito ra phephahungu ra mina swa ku phephahungu leri vito ra kona a ri se tshama ri tirhisiwa kutani ya ku kandziyisa leswaku na mina ndzi kota ku kandziyisisa .

E-e, data leyi hundzeriweke hi nkarhi endzhaku loko nkarhi wo za wu hundza wu hundzile.

Va nga tirhisa app ya mobile network eka website ya vona.

Mobile data yi olovisa vutomi yi endla tirhisa ti-app ta ku tala hikuva thekinoloji leyi a va na data ku a kota ku vona swilo leswi ku .

Ndzi nga nghena eka ti-notifiction email ya mina ndzi filithara ti .

Mahungu lama kandziyisiweke naswona leswi swi endla leswaku ku va na ku .

Ku tirha hi ku landza nawu wa vatirhi va vukorhokeri bya mahungu na ku landzelela milawu ya mahungu na ku tiyisisa leswaku mahungu lama hlayisiwaka a hi mahungu lama fambelaka na tipolotiki.

E-e, vatirhisa a va ha xavi ti-top up data hi ku tirhisa USSD kumbe SMS hikuva masiku lama a swa ha ri na ntiyiso ngopfu naswona vanhu va nga kota ku va heka.

Ina, u nga swi koti ku khansela xikhokhelo xa wena nkarhi wihi na wihi kambe munhu u fanekele ku landzelela milawu ya tikhampani.

E-e, swihaxamahungu leswi kandziyisiweke swi va swi already swi kamberiwile ntiyiso eka wona.

Ina, mahungu lama kandziyisiweke ya endla leswaku ku va na thyaka eka matikoxikaya kumbe ematikweni man'wana, leswi swi va hikokwalaho ka leswaku loko munhu a heta ku tirhisa phephahungu u ri lahla kun'wana na kun'wana.

E-e maphephahungu a ya fanelanga ku ya emahlweni ma kandziyisisa loko ku nga ri na vaxavi va fanele ku ku tiyisisa leswaku na vona va tirhisa ti-digital.

Tiyisisa leswaku hi languta leswaku va yingiseri kumbe vanhu lava langutaka ti inani ta digital va rhandza yini kutani hi kota ku swi tsala ehansi hi va xiphemu xin'we na vona hi va nyika swilo leswi va swi rhandzaka hi tlhela hi va nyika na minongonoko leyi nga ta va pfuna.

E-e mahungu lama kandziyisiweke a ya nga swi koti ku phikizana na swa le ka inthanete hikuva inthanete i yi kulu swinene naswona yi na vanhu vo tala va yi tirhisaka.

Vuyimbeleri byi endla leswaku vutomi byi olova naswona byi endle leswaku hi tinyungubyisa hi wona hi tshama hi ri karhi hi kuma tinghoma tintshwa eka vona, leswi swi endle leswaku ni ndhavuko wa hina u nga lahleki.